Ndikholelwa kwelokuba ukufundisa ulutsha ngezolimo ezikolweni yinto entle kuba ifundisa isakhono abanokuthi basisebenzise ukuze bazigcine iintsapho zabo kunye nelizwe labo.

Umalusi angajonga ezi mpawu zilandelayo, ukuhlikihlwa okugqithisileyo kwiingcingo, ukulunywa okanye ukukrazula uboya babo, iindawo ezimdaka zoboya ngakumbi emva kwamagxa kwaye ukuba zibonakala zidangele yazi ukuba ziimpawu ke ezo zemfuyo enebhula.

Xa ufuya iibhokhwe kukho izinto ekufuneka uziqaphele. Iibhokwe zinokuphakuzela xa zohlulwe kumhlambi wazo. Iibhokwe zinokuxinana kwaye zigqume xa ziseyadini. Iibhokhwe zithanda ukutsiba kwaye zikhwele kuneegusha, kwaye zingoyika lula.

Into enzima ekukhuliseni iinkukhu yile nto yokuba iinkukhu ziba neentsholongwane. Ezi ntsholongwane zijongene neenkukhu, ngoko funeka ube nawo amayeza okunyanga iinkukhu okanye iinkukhu zakho azizokuphila ubomi obude okanye zizokufa.

Andinalo ulwazi olungako ngotshintsho olwenzekayo lwemozulu. Ndinalo ulwazi lokuba zikhona izikolo ezithile ezifundisayo ngezolimo nokufuya.

Bendiqala ngokucela uxolo ezinkomeni ndichaze isizathu sokuba sizixhelele nokuba sizuza ntoni ngokwenza njalo. Ukuxhela iinkomo kunika ubomi ebantwini kwaye kusondla ngezondlo eziyimfuneko njenga xa sizityisa, zibanika izondlo. Bendingavuma nokubanika amanzi nokutya yonke le mihla kodwa andikwazi ukuvuma isicelo sabo sokuba bangaxhelwa.

Impilo yomhlaba ibaluleke kakhulu kwezolimo, inika isiseko esizinzileyo kwiingcambu zezityalo kwaye inceda izityalo zifikelele kwizondlo kunye namanzi. Umhlaba osempilweni unezondlo ezininzi ezifumanekayo kwizityalo. Umhlaba osempilweni unceda izityalo zikhule ngakumbi, nto leyo eyandisa isivuno sezityalo.

Ndingazigcina iihagu ekutyeni okulinganayo, ndizinike amanzi acocekileyo kwaye ndiqinisekise ukuba zinendawo ecocekileyo. Ndingaqinisekisa ukuba ukutya kuqulethe amandla aneleyo, iiprotheyini, iiminerali kunye neevithamini. Ndingaqinisekisa kananjalo ukuba iihagu ziyagonywa.

Ukubuyisela umhlaba ebantwini kuya kunciphisa intlupheko. Ayipheleli nje ekubuyiseleni umhlaba kodwa kwanokufundisa abantu ngendlela yokusebenzisa umhlaba wabo ukuqinisekisa ukuba umhlaba uyabaxhasa kunye neemfuno zabo. Umzekelo, ulimo yindlela entle yokusebenzisa umhlaba osemaphandleni kuba banokuthengisa izityalo zabo kunye neenkomo ukuze bondle iintsapho zabo.

Batshana, ukusebenza ngeegusha kunokuba nzima kakhulu ngokwasemzimbeni. Iigusha zinokutsiba ngamandla, ngokwaneleyo ukophula umlenze womntu okanye ukuphakama ngokwaneleyo ukuba zibethe umntu esifubeni okanye ebusweni. Nika iigusha ixesha kunye nendawo ukuze ziphume endleleni yakho. Nceda ulumke ngakumbi xa usebenza iigusha uwedwa.

Iimbotyi, umbona kunye neenkozo zikhula kakuhle kwiimeko ezomileyo. Uninzi lwezi zityalo luya kukhula ngaphandle kokunkcenkceshelwa kuzo zonke ngaphandle kwemihlaba enesanti. Kodwa ukunkcenkceshela kuya kuphucula izivuno zezityalo zonyaka wasemva kwexesha.

Izityalo zasendle zibonelela ngokhuseleko lokutya ixesha elide. Izityalo zasendle zinceda ukugcina ilifa lenkcubeko kunye nezenzo zenkcubeko. Izityalo zasendle zicocekile kwaye zihlala ziyindalo ngoko ke zinezondlo eziyimfuneko

Xa ndidibana nomthi wamaqunube into ethi qatha engqondweni kukuba ngumthi wamaqunube ngenene, ngaba kukhuselekile ukutya? Emva koko ndicinga ngokukha iqunube ndingcamle.

Kukho abo bantu basajonge iindawo abahlala kuzo, benza iigadi zasekuhlaleni ukunceda abo bangqonge uluntu kunye nabo batsala nzima ukondla iintsapho zabo. Ndisababona abo bantu kunye nezo zitiya ezijikeleze indawo yam.